Loko mfumo u nga nghenisa policy leyi lavaka leswaku vantshwa hinkwavo va boheka ku hlanganyela eka mitlangu. Vantshwa van'wana swi ta va tsakisa swi va khoma kahle lava tsakelaka kumbe va rhandzaka swo fambiselana na mitlangu. Kambe van'wani vantshwa a swi nge va khomi kahle va nge vi ni ku tsaka hikuva vantshwa a va fani van'wana va rhandza na ku tsakela mitlangu van'wana a va yi rhandzi a heta a va yi tsakeli. Vantshwa va hambanile va na ku navela ko hambanahambana va rhandza swilo swo hambana ku ta va na ku va ku nga twisisani exikarhi, ku nge he kuli kahle hikuva va ta va foster ku endla swilo leswi swinga fambisaniku na vona kumbe va nga swilaveki kumbe swi nga tsakisiki.

Ntlangu lowu u vonaka o nge mi nga wu kota ku wu tlanga, i ntlangu wa bolo wa banyana banyana ndzi nga kota ku wu tlanga hikwalaho ka ku wu na mali, ndzi ta dyondza swo tala ku tsutsuma ku train. Ta kota no ni tiva ku ku na ku tsutsuma, ku gym loko ukha u train u ndzi tsakisa hikwalaho ka ku wa huma na le ka televison and va vulavula hi wona na le ka ti radio. Ndzi nga kota ku wu tlanga hi ku hi kule hi kha hi swi vona ku bolo va tlangisa ku yini and na sweswi na ha swi vona ku bolo i endlisiwa ku yini.

Ku va munhu a kuma xo xuxa hi xona i swa nkoka ngopfu, i swa nkoka hi mhaka ku loko u borhekile kumbe u ri entirhweni u nga nghenanga u ri hava xo xi endla u ta ya u ya xuxa hi xona kumbe u dzumba hi xona kumbe u dzumba hi ku ya langutisa bolo a girawundini. U dzumba hi ku vonisana na van'wana yo hi yona bolo kumbe ku tlanga i swa nkoka ngopfu hi ku swi ta endla ku u nga borheki swi ta ku pfuna na le ka diet ya wena hi ku ta va u ri busy, swi ta pfuna ku u nga tlheli u endla swo huma handle kumbe leswi swo ka swi nga ri le nawini.

Nkoka wa swa mitlangu exikolweni kumbe eswikolweni i ku vana va kula va kha va swi tiva ku va rhandza mitlangu ya njhani loko a rhandza ku tsutsuma u kula a kha a swi tiva ku loko a kha a kula yena u lava ku tsutsuma. Loko a rhandza bolo u kula a kha a swi tiva a kha a tlanga bolo hambi a ri kaya ku na loko a kula hina u lava ku va mutlangi wa bolo. Swa n'wi pfuna swinene swa n'wi push swa n'wi motivate swi endla ku n'wana a tiva ku lava ku va yini loko a kula u rhandza mitlangu ya njhani naswona swi hi swihi swi endlaka ku a va busy hi swihi leswi nga pfunaka mundzuku.

Ntlangu lowu ntlangu lowu nga pfunaka vanhu ku kota ku wisisa miehleketo i ntlangu wa bolo loko u langutise bolo na van'wana mihlanganile mi tele swi endla ku u u vuyisa miehleketo hikuva u va u focus ka ku team yi fanele yi wina fanele va kora. Mi va mi ri busy no vulavula no support team ya n'wina, kumbe wena wo tikuma u kha u tlanga ku va u kota ku wisisa miehleketo ku va u focus ka ku u fanele wu kora team ya wena yi fanele yi wina na ku mi fanele ku tsakisa ti fan ta wena ti tsaka ku va team yi winile ku va u hleketela swilo swa kahle u nga hleketi swo tala kambe u hleketa ku mi fanele mi wina u fanele u heta hi nkarhi mi wina ku va na ku tsaka na ku celebrater.

Ntlangu kumbe vutiolori lebyi mi tsakelaka ku byi endla nkarhi wa mina wo ku wisa i ku va ni ya jimini, loko ni ya jimini swa ndzi tsakisa hi ku ni gym ni mantain miri wa mina ni va fit ni tlhela ni va na miri wo saseka loko ni famba a patwini vanhu vo tala va ni ku nidya yini kumbe ndzi tirhisa yini. Ndzi tsakisiwa hi ku ndzi kota ku ti mantain na leswi ndzi dyaka swona na khetha ni na vu khetha na langutisa leswi ndzi swi dyaku swi ta ndzi endla ku ndzi va fit swi ndzi tsakisa hi sweswo a ni vabya vabyi.

Mfumo wu nga endla ku va matiko ku hambanahambana ka matiko, tiko rin'wana na rin'wana ku va na mitlangu ku hambanahambana ka yona. Leyi vantshwa va nga kotata ku khetha kumbe ku langha eka yona va langha mitlangu leyi va yi rhandzaka kumbe va yi tsakelaka kumbe leyi va vonaka va nga yi kotaka ku va yi nghenela i fambiselenaka na vona. Ku hela ka n'hweti, n'hweti yin'wana na yin'wana ku hela mfumo u sponsor ti tournament matiko ma hlangana ka girawundi yo karhi kumbe tindhawu to karhi yo va tlanga vantshwa va tlangela ku wina swo karhi kumbe va kuma swo karhi swa vantshwa vo tala va nga nghenelela eka mitlangu.

Swiphiqo leswi u nga langutanaka na swona mutlangi lontsongo loko a join xipano lexi nga na vatlangi lava va humaka eka ndhavuko lowu hambaneke na ndhavuko lowu yena a humaka eka wona. Hikuva va nge kumani kumbe ku twanana hi mavulavulelo kumbe hi ririmi, va nge kumani na hi mavonelo na maendlelo ma swilo hi mhaka ku va suka ka ndhavuko yo hambanahambana maendlelo a ma fani ka mindhavuko. Ku ta va na ku nga twisisani na ku va ku ta va na ku nyanatsana na ku va ku nga ku ta va na ku nga hloniphani na ku hlekana na ku endla xihlekisa hi ndhavuko wa un'wani.

Ku va munhu a va muleteri wa swa mitlangu ya bolo u fanele a va munhu loyi a nga trainer ngopfu ka swa bolo. Kumbe munhu loyi a tivaka milawu hinkwayo yo tlanga bolo na milawu ya le girawundini loko mi ri ndzeni a ku tlangeni ka bolo. Ku va munhu loyi a yi tivaka bolo munhu loyi a yi rhandzaka bolo hi mbilu ya yena na moya wa yena. Munhu loyi a tivaka vuxokoxoko hinkwabyo bya bolo. Munhu loyi a tshamelaka ku trainer hi bolo. Munhu loyi milorho ya yena ku ri ku tlanga bolo, hi yena munhu loyi a faneleke ku va muleteri wa swa mitlangu ya bolo.

Ku va Afrika-Dzonga ku va rona tiko laha mitlangu ya matiko ya misava ya ta ka ya ta tlanga kona, swi khumba kahle mabindzu ya laha kaya eAfrika-Dzonga. Hikuva loko va tile va ta lava ku tlela etihotela, kumbe a ti-guest house. Va ta lava swakudya eti-restaurant hi ku hambanahambana ka ti-restaurant. Va ta lava swakudya emavhengeleni, van'wani va ta xava na swimbalo swo cinca ku hambanahambana ka swona emavhengeleni. Ikhonomi yi ta kula van'wamabindzu va ta va endla mali mintirho yi ta pfuleka.

Ku kombisa leswaku a ni na nandzu ni nga tiyimelela, ni nga va live ka Facebook pheji ya mina, na le ka TikTok na le ka Instagram na le ka WhatsApp. Ni nga tiyimelela ni humesa xitatimende xa ku ni ti vulavula ku mina a ni na nandzu, ni tlhela ni lava vumbhoni lebyi ni nga ta byi hangalasa ni komba vanhu ka hinkwavo ka ti-social media heji ta mina ku mina a ni na nandzu a hi swona leswi va swi vulaka hi mina i mavun'wa. Ni nga ti yimelela ni nga haxa na mina ku ze swi ya swi ya fika nale ka ti-radio swi tala ka inthanete ku va za va swi vona ku a ni na nandzu ni nge baleki hikuva a ni na nandzu ni nga endla leswi ku ti vonakarisa.

Va nga seketela mitlangu emugangeni wa ka vona hi ku promote va endla mitlangu hi ku hambanahambana ka yona n'hweti na n'hweti va hlangana na muganga yin'wana va haxa ku vantshwa va ta va ta tlangela, kumbe ku langusa na lava va lavaku ku tikuma na vona va kha va tlanga mitlangu va nghena ka ti-program teto na vona, emugangeni ku va na ti-donation-i to va kota ku kuma swiambalo swa mitlangu na ku va kota ku kuma swo dya loko va ri emitlangwini ku tlangeni, na ku lava tisponza leti nga ta pfuna eka mitlangu ya le mugangeni.

Mitlangu ya matiko ya misava, swi khumba muganga ya laha kaya eka ntshamisano hi ku va tivana vanhu lava a va nga tivani. Hi ku va ku va share-ra ti-oppprtunity leti un'wana a ti tivaka na lowun'wana a ti tivaka. Hi ku va kuma tisapota ta nyuwani kumbe tintshwa hi ku va kula eka swa mitlangu, hi ku loko va hlanganile loko lava van'wani va suka va tlhelela kaya va fika va ta fika va vulavula hi ntlangu leyin'wana hi swona sweswo.

Hi ku tirhisa mitlangu yo fana na bolo ya milenge va aka vuxaka bya kahle, hikuva va kota ku va beja timali ti huma, vatlanga team leyi nga ta wina hi yona yi tekaka mali. Na ku loko hi ya matikweni man'wani ya le handle hi fika hi dyondza hi ti-believe, mindhavuko leswi va hanyisaka swona, na vutomi bya vona. Na ku u kuma u hlangana na van'wamabindzu na wena u kula u kota ku na wena u dyondza hi swa mabindzu. Ha kulisana loko ku fika ka swa tibolo hi ku vanhu va famba va ya laha mitlangu yi nga kona.

Mitlangu leyi yi ta hi pfuna emigangeni swinene ngopfu, hikuva yi ta na yi byala timali yi ta na timali. Timali leti ta ta hluvukisa muganga wa hina no pfuna vana lava pfumalaka eka swa tidyondzo, no pfuna lava pfumalaka mimiti leyi pfumalaka kumbe ku xoteriwa hi swakudya, kumbe swiambalo. Swi ta pfuna swinene emugangeni ku va hi kota ku hi donete-a hi xava swakudya, swiambalo swa xikolo hi donete-ela lava pfumalaka ku va muganga wa hina hi ve kahle wu kula wu ya mahlweni. A ni kombela ku mi swi twisisa ende mi swi amukela hi moya wa kahle.

Swilo leswi ndzi tsakelaka hi ntlawa swi cince kahle hi ndlela leyi ni hetaka weekend ha yona, hikuva loko ku fika weekend na kota ku ni ya vona bolo loko ku tlanga bolo, ku fana na loko ku tlanga Pirate's na Kaizer Chiefs na kota ku famba ni ya stadium FNB stadium kumbe Soweto ni ya vona bolo. Kumbe na famba ni ya vona Netball kumbe na famba ni ya a jimini, hi swona swi leswi ni hetaka weekend ya mina hi yona ni ri busy naswona ngopfu futhe swi ni tiselaka ku tsaka na kurhula hi ti-weekend.

Vanghana hikuva a hi na swo swi endla sweswi hi nga le ka tiholideyi ku wiseni a ni kombela ku hi joyina gym, kumbe hi endla swo hi hamba hi tsutsuma nampundzu ni namadyambu hi exercise, kumbe hi ya jimini until hi za hi hi heta tiholideyi hi ku a hi na swilo swo swi endla. Kumbe hi dyondza Netball, hi kombisana hi Netball, hi dyondzisana Netball ku va hi kota ku hi fambisa nkarhi, na ku va hi kha hi endla swilo leswi nga ta hi pfuna mizimbeni wa hina ku hi va fit and healthy.

Swiluva leswi ni nga swi byalaka i ti-rose flowers, hi swona swiluva leswi ni nga swi byalaka. Hikokwalaho ka yini ni byala swona, hikuva vanhu vo tala va ti rhandza ti rose na loko ni lava ku swi xavisa ni nga swi xavisa ni endla mali hi swona hi ku vanhu vo tala va swi tsakela swi na vu-romatic xikarhi. Van'wani va va swi tirhisa ku sasekisa lomu ti-sitting room ta vona kumbe ti-dining room ta vona, va khavisa hi tona ti-rose flower. Hi swona swiluva leswi ni nga swi byalaka ende hi swona swiluva leswi ni swi rhandzaka hi mbilu na moya wa mina.

Hi ku ni khoma number one a xikolweni hinkwaxo, ni kuma ti-trophy na switifikheti hi xona xiendlakalo lexi ni nga xi endlaka nakambe ku ni huma number one ni kuma hundred percent eka computer science, ni kuma hundred percent eka tidyondzo ta mina hinkwato, hi xona xiendlo lexi ndzi tsakelaka ku ni nga tlhela ni xi endla kumbe xi ni endlakalela ku va ni ti kuma ni ri mahlweni exitejini. Ni ti nyungubyisa ni va ni tsaka ni tlakusa switifiketi leswi va ni nyikaka swona.

Swi vuyerisa kahle eka rihanyo ra mianakanyo, ku ti tsakisa hi ntlawa. U kota ku miehleketo ya wena yi hatla yi khoma swilo, yi nga u nga rivali swilo, u hatla u tsundzuka swilo na ku va u va na rihanyo ra kahle, na ku kota ku tirha mintirho yo tala hi nkarhi wun'we ku multi-task. Na ku va ngati yi circulate kahle emuzimbeni wa wena. Na ku va u nga vi na switirese swi reduce na stress swi hungusa stress na ku va u nga ha hleketi ngopfu. Swi pfuna kwalano swi pfuna swinene ngopfu.